Enye yeendlela yokugcina umbona ungaboli kukuba ungawaxobuli amaxolo ombona, ufake eplastikini, ungayiqinisi iplastiki, uyifake kwifriza okanye kumkhenkce obandayo.

Into ethi qatha engqondweni xa kuthethwa ngolimo oluphilayo kukuba zizifuno neziqhamo zendalo ezingaxutywanga nee-chemicals. Zizifuno neziqhamo ezi-fresh, ukutya nje okusempilweni.

Eminye imithetho kukuba umsebenzi kumele asebenze iiyure ezisibhozo ngemini. Xa ithe yagqithela umsebenzi unelungelo lokubhatalwa imali ethe xhaxha okuthiwa yi-overtime. Enye umthetho kukuba mna as umqeshi kumele ndibhalise abasebenzi bam kwaDepartment of Labour phantsi kwento ekuthiwa yi-UIF, ukwenzela ukuba xa kuthe kwaphela umsebenzi bakwazi ukleyima.

Iindleko zepetroli, imali yokubhatala umqhubi, imali yokuhleli nje ulungisa isithuthi esi uthutha ngaso izinto.

Kukuqinisekisa ukuba banazo izinto zokunxiba xa ingqele okanye imvula isitsho phandle, okanye xa kushushu banazo izinto zokuthwala bangatshiswa lilanga. Kwaye banazo iindawo zokuya ngasese ezicocekileyo.

Ndicinga ukuba enye yeendlela enokukhusela imisebenzi yabasebenzi basefama kukuba bathi xa beqashwa basayine iinto ekuthiwa ziikhontrakthi. Banikwe nabo ii-contracts zabo zibe ngakubo ukwenzela uba bafunde imiqathango nemigaqo yomsebenzi , kwenzele nabo babe nolwazi bangaphuli imithetho yomsebenzi.

Yilethasi, sispinatshi, yikherothi kwakunye nebhitruthi.

Uguquguquko lwemozulu luyichaphazela kakhulu indaba yentswelangqesho ngoba xa kuthe kwakho imbalela izifuno, imifuno ayikhuli ngoba akho manzi, kunye nemfuyo iyasokola ngoba komile akho ngca ukuze itye. Xa imeko injalo ke amafama awaqeshi ngoba akho msebenzi.

Ngokuthi banikwe ulwazi oluphangaleleyo malunga nokulima kwaye baxelelwe ukuba bangafumana njani inkxaso wokuqala ushishino lwezolimo nezixhobo bangazifumana njani, phi. Ndicinga leyo into bangakhuthazeka ukuthi bafumane ulwazi oluphangeleleyo malunga nezolimo.

Iingenelo zokwenza ijem ngeepesika inkulu kakhulu ngoba ijem eyenziwe ngeepesika ihlala ixesha elide elingangonyaka gungqu. Kanti xabe kanti iipesika azijikwanga zayijem bezingazuhlala ixesha elide, bezizawuthini, bezizawukhawuleza ziphinde zibole. So ukwenza ijem ngeepesika inengenelo enintsi.

Ngamashishini avelisa iwayini. Ngawo endiqiniseke ngawo uba bangawuthenga lo mdiliya.

Zibalulekile kakhulu ngoba abasebenzi basefama baye bahlale kude kunalapho baphangela khona kwaye enye into ebalulekileyo uba zicoceke zikhuseleke. Loyo into inceda ukuba ube nabasebenzi abasempilweni kwaye abakhuselekileyo.

Ngokuthi wongeze izinto eziphilayo okanye ukusebenzisa umgquba okanye ukusebenza isigcina kufuma.

Kuye kwaba luncedo kakhulu ngoba amaxabiso anyukile. Amaxabiso ezifuno neziqhamo zinyukile kakhulu, awunguwo wonke umntu okwaziyo ufikelela uthenga. Kodwa xa uthe wazilimela noko kuye kube cheaper or kuyafikeleleka ngoba izithole ziyafikeleleka, uphinde usebenzise kwa umhlaba lo wakho kwalapha eyadini yakho. So kuye kwaluncedo kakhulu kwabantu abangafikelelekiyo ekuthengeni izinto ezivenkileni.

Indlela yokuthi ugcine inyama ingakhawulezi ukubola inye kukuyifaka ihleli emkhenkceni, ingacinywa ifriji ihlale i-on. Yeyona ndlela igcina inyama ihlale i-fresh ukuba ihlale isemkhenkceni ifriziwe.

Kuzofuneka ukuba ndithenge amantshontsho eenkukhu, ibe yimazi nenkunzi. Ndizikhulise ukwenzela ukuba kuzalwe amaqanda. Maqanda lawo ke endinokwazi uthini? Ukuwathengisa.

UMphathiswa wezoLimo, mna andinokuvumela ukuba abantwana abangaphantsi kwamashumi anesibhozo baphangele naphi na. Mna ndicinga ukuba ngowona mthetho endinowufaka njengoMinister. Umntana ongaphantsi kwamashumi anesibhozo umele abe sesikolweni angavunyelwa uba aphangele or asebenze naphi na.

Ukuze zifike zise-fresh kunyanzelekile ukuba zihlaliswe kumkhenkce kwifriji, zifriziwe ziqiniswe zinganyibiliki, umkhenkce unganyibiliki.

Zizo zombini, kungabinalwazi nokungamhloniphi umntu okusebenzelayo. Uluntu oluninzi luye luhlukumezeke lingayazi ukuba liza kuphuma libheke ngaphi for ukufumana uncedo. Nabaqeshi bamafama nabo ababaxabisanga abasebenzi babo. Imeko enjalo, zizo zombini.

Indlela yokuqiniseka ukuba abafama bahlala, abalimi basefama bahlala besempilweni kukuba ndicele ii-mobile clinics zize rhoqo ngenyanga. Neendawo abalala kuzo zicocekile, zifudumele. Namagumbi angasese abawasebenzisayo acocekile, akwimeko elungileyo yokusetyenziswa.